Ukuthi esikoleni la ekuhlala khona impahla kube nalento ekuthiwa i-alamu elizogada noma elizokhala makungena umuntu ngokungemthetho kuleyo ndawo. Liqaphise abanye abantu. Nokuthi futhi isikole sibe nama-security anele uzovikela isikole ezigebengwini eziphuma ngaphandle.

Ukuthi kube nabantu abazoqashwa ezikoleni noma abantu abangaphansi kwe-governing body abazoqapha lezo zimo zokuxhaphazeka kwabafundi uma kunemidlalo ekhona. Bekwazi futhi nabafundi ukuthi bekhulume nothisha ngalezo zimo kwakhiwe lento ekuthiwa i-safe space lapho abafundi abakwazi ukuya khona uma benenkinga.

Umdlalo nomdlalo unomlando wawo. Mina ngingaqala ngokubalandisa umlando wawo umdlalo ukuthi wawenzelwelani noma usukaphi, ngoba khona imidlalo eyaye iqale ngendlela yokukhombisa iy'ndlela zokuvika uma kukhona izimpi njengayo imilabalaba, njengayo i-chess, yonke leyo midlalo kwakuyimidlalo yamakhosi yokulola nokucija amabutho empini.

Mina ngingaqala ngokuzilolonga iphimbo lami, kwazise phela ikhono lami umculo njengoba besho ngesiLungu bathi practice makes perfect. Into mawuyihleli uyenza ugcine usuwumpetha kuyo. Nami-ke ngokunjalo ngingaqala lapho. Umose ngifuna indawo la ikhono lami elingabonakala khona emphakathini lapha engizolithula khona belibone ukuze nabanye abafisayo ukuthi ngikhokheleke ngalo abangakwazi ukuthi bengibone khona.

Ngikhumbula kahle kakhulu sisebancane nabangani bami sihamba sidlala amabhayisekile. Lokho kwakusilethela injabulo engachazeki, ukugibela ibhayisekili uhamba emgwaqeni ushawe umoya. Sihleka sigcwele injabulo ebusweni njengoba besho oTimon and Pumba bethi hakuna matata, there was no worries. Kwakungekho y'nkinga ngaleso sikhathi kugcwele ubumnandi, nenjabulo, nentokozo.